Bolo ke papadi e monate haholo hobane ho sebedisa kelello haholo, le bokgoni ba ho raya ho feta matla. Ho fapana le rugby.

Ke ka qala pele ka ho beha di post-a di palong le di shopong. Post-eng mono ke ngotse mabitso a ka le address ya ka hore ketle ke fumanehe ka pele.

O thola password e ntjha, o tla tlameha ho kena di settings tsa router ya hao ka internet. E be o kenya IP address, then o batle o ye ho mo ngotsweng wireless kapa security. Moo o tla tjhentjha password ya hao teng, o kenye e ntjha.

Dumela mohlomphehi. Ke rekile data mona lebenkeleng la hao, empa ke fumana molaetsa wa hore e tla fela hara mpa bosiu. Ekaba jwale ke tla etsa jwang hoba kea e hloka data ena. Phoso e bile kae hore e fele hara mpa bosiu? Kapa o mphile ya mofuta ofeng?

Bana ba ka ha kena tjhelete ya ho le rekela data. Ke kopa le ya library mane le sebedise Wi-fi hotspots ya teng. Ha ena tekanyo, mme le lebelo la teng kele phahameng.

Nna le baahisane ba ka re tla bula leqephe hola Facebook ka moo re tlang ho tsebisana ka dintho tse etsahalang hara motse. Mme ditsebiso di tlaba teng nako le nako.

Ke tla kopa hore kontraka e emise, mme ke fumane mosebetsi e be ke tla kgutlela ho bona. Re tswele pele le ditjeho tsa morao, ke tla di patala.

Dumela ntate, router e ke e sebedisang e senyehile. Ha e yawa kapa ho tjhwatleha ka diphoso tse ka etsuwang ke batho batho. Empa yona e ile fela ya senyeha. Nka fumana e nngwe jwang? Hobane jwale ha se ka mathata a ka hore e senyehile?

Kgaitsedi ya ka, ke bone o jaefa di-video tsa mmino and kea tseba hore batswadi ha ba tsebe. Empa kgaitsedi ya ka ke kopa o itlhokomele. Hoba tlhekefetso ya basadi e phahame haholo. Ha ke tsebe batho bao tsamayang le bona mme hake batle le batswadi ba tsebe. Empa, ke kopa o ntsebise ka mehla ha o tswa o tsamaya hore na o ya kae, o tla be o na le mang, mme o tla kgutla le neng.

Ke ne ke tla mamela dipina tse tlang ho kena tse ntjha . Mme ebang mantswe a ona a se na bo elelo, a se na tjhebelo pele ebile a sa ae. Ka nnete, nnete, pina e jwalo ne ke sa tlo e fetisetsa setjhabeng.

Ke tla hlalosa hore re na le group eo e leng ya bashemane fela. Moo re lemohisanang ka dikotsi tsa thobalano, mme video eo ho na le e nngwe ya dikotsi eo ne re e bontshana hona hona ho yona.

Ke ile ka nyamellwa ka karete ya decoder, mme ha ke tsebe hore ho etsahetseng. Empa dintlha tsa ka ke tsena lebitso ke , le sefane ke , nomoro ya ka ya boitsebiso ke . Mme le nomoro ya decoder ke , ke lebohela thuso ya lona.

Ho ba le Wi-Fi lekeisheneng ho thusitse batho ka hore tsebo e fihla ka pelenyana bathong. Batho ba kgona ho sebedisa internet ho thola mesebetsi le ho batla mesebetsi. Ba bang ba batho ba se ba kgona ho sebetsa le mose ho mawatle, ba ntse bale ka tlung.

Dikgwebo di se di kgona ho bapatsa tshebetso ya tsona kapa thepa eo ba rekisang ha bonolo. Ho ba internet e fihla le mo mantswe a batho a sa fihling.

Ke ntho e ntle ho tseba di phatlalatso tse tswang kantle ho naha ya rona ya Afrika Borwa. Hore re tle re kgone ho tseba ka mafu a akaretsang a matjha a qalang ho fihla, re tle re tsebe le ho itshireletsa ho ona. Re tsebe le se etsahalang dinaheng tse ding. Re se shebane le naha ya rona fela.

Hang fela hake qeta ho utlwa seo ba ntse ba se bua ka nna. Ke tla kopa kopano le ba ditaba le ba dipampiri hore ke tle ke hlakole lebitso laka ditabeng tse mpe. Mme ke tle le bopaki.

Nkgono ditaba tseo o batlang ho dibala o ka di fumana mohaleng wa hao, Kena founung ya hao. O ye radio-ng o kenye le di headphones. Mme ka mora hora e nngwe le e nngwe ba di radio station ba tlanne bao fe ditaba kgafetsa kgafetsa.

Nka se kenye tletlebo ho mang kapa mang Ka ha ke maikarabelo a ka hore bana ba fumane Wi-fi. Ke tla ya ho a mang a mabenkele a di-network ke utlwe hore na ho fumana Wi-fi e senang tekanyo e kaba ditjeho tse kae. Mme ke bapise le di-network tse ding. Ke nke qeto mme ke tle le yona e be teng ka tlung.

Dumela morekisi mo lebenkeleng. Ke qeta ho reka data ya mashome a mahlano hona mona shopong, metsotso e seng mme kae. Empa ha ke leka ho e kenya ke fumana molaetsa wa hore data eo e sebedisitswe. Ekaba ke ka lebaka la eng ha o mphile data e sebeditseng. A na tjhelete ya ka ena boleng ho wena na? Ke kopa o mphe tjhelete ya ka hape, mme ke tla bona ke reka data kae.